Go ya nneteng ga ke so ka ke pagama sefofane, ge nka pagama sefofane nka ikutlwa ke thabile nka itumela e le tota.

Ke toro ya ka e le tota go ipona, ke pagame sefofane. Nka rata gape, nka thaba tota ge nka palama sefofane, nka thabela go palama sefofane sa ga SA Airwaves.

Ke rata tiriso ya dibese ka mokgwa o di tsamayang ka teng mo teropong ya me, ka gonne dibese ga di dirisiwe ke mang le mang. Mo teropong ya me, bontsi ba batho ba ba tshwanelwang ke go dirisa dibese ke bao ba berekang ko di-mine-eng. Ge nkabe dibese di dirisiwa ke mang le mang, nkabe go tla ba le tlhakatlhakano, dilo di sa tsamaisege sentle ka tsela. Ba di-taxi le bona nkabe ba tlo se ka ba nna le bopelotelele, ba ne ba tlile go lwantshana le ba dibese, go sa be le kgotso magareng ga ba dibese le ba di-taxi.

Mathata ao ke kopane, ke kopaneng le ona fa ke leka go dirisa karata eo e e botlhale, ke gore go na le go etsoa diphoso, gote e feletswe ke tšhelete, gape fa ke leka go e reka, gote di fedile. Ke tshwanetse gore ke berekise madi a me go duela bese eo ke tlabeng ke batla go palama. Bongata ba mathata a re kopanang le ona ke gore dikarata tseo tse di botlhale di na le go fela, e be sebaka di sa be teng mabenkeleng.

Selo se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke ka lebaka la gore motho o dira kapa o kgweetsa badiri ba ba ntsi, ba ba fapa-fapaneng. O a tseba gore o bereka ka batho ba ba fapa-fapaneng letsatsi le letsatsi. Motho o kgona go tla a tennwe ke tsa gagwe go tloga kwa lapeng kapa go tloga tirong. Mokgweetsi wa bese o tlameile gore a tlhaloganye gore o bereka kapa o kgweetsa batho ba bantsi, ba menagano kapa megopolo eo e e sa tshwaneng le eo e e sa lekaneng.

Ke dikotsi tse di ngata, tse di ka diregang fa badiredi ba dibese ba seteraeka. Tse dingwe tsa dilo o fumane, gore badiredi ba fisa di-bus-e tseo badiri ba yang kwa tirong ba ka palamang tsona go ya kwa tirong. Tse dingwe dikotsi ke gore, badiri ba ba sebedisang dibese go ya ditirong o fumane gore ga ba kgone go ya tirong ka lona letsatsi leo fa go na le strike ka lone. Ba bangwe ba kobiwa ditirong ka lebaka la gore ga ba fitlha ka nako ko tirong, mme ba felelwa ke ditiro ka bontsi ba bone ka gobane ga ba fitlhi ka nako kwa tirong.